Diyunibesithi le di college tsa temothuo di thusa baithuti thata gore ba nne le bokgoni jwa go nna le temothuo le kitso ka ga a tsa temothuo, mme di ba neela le ditiro gore ba bontshe bokgoni jwa bone mo go tsa temothuo.

Go na le mekgwa e ntsi e e farologaneng ya go omisa dijo mme boleng jwa teng o tsaya lobaka, mme dijo tsa teng ke tse di siameng le dikotla ke tse di siameng ga e se dijo tse di senyegileng.

Batho ba bagolo ba ne ba sa tsamaye dingaka tsa Sekgowa mme ba ne ba ikgetlhela dimela tse di farologaneng go fodisa malwetse a a farologaneng, mme ba ne ba fola ka pela ka dimela tseo go gaisa segompieno. Dingaka tsa Sekgowa tsa gompieno ga di, tse dingwe ga di dire tsone mme ke ikemiseditse go itsise batho ba le bantsi ka kitso eno ya dimela tse di fodisang.

Mo tikologong e ke nnang mo go yona go na le tamo, mme letamo le le thusa ka metsi go balemirui gore ba kgone go nosetsa dijalo tsa bone gore ba kgone go fa diphologolo metsi. Mme batho ba temothuo ba itumetse thata ka letamo leno le le mo tikologong ya rona ka gonne le ba thusa thata.

Makhubu a mogote a ama thobo le dijalo le ntshokuno ya temothuo ka gonne a senya temothuo a omeletsa dijalo, mme gore balemirui ba kgone go fokotsa ditlamorago tseno a tshwanetse gore ba cover-e dijalo tsa bone ka net-e kgotsa ba batle mo go leng moruti teng go ka jala teng gore dijalo tsa bone di se utlwelele ke letsatsi le mogote.

Ke tla tlhalosetsa bo mapimpana gore dintšhe ke dinonyane tse dintle, ebile ke dinonyane tse di botlhale.

Ee, ke ka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata e go ka nna molemo go e leka ka gonne ke batla go nna le kitso ya gore e utlwelega yang, ebile e tshwara motho yang.

Fa go na le morwalela mo ditseleng ditsela di a senyega, ebile go tlala le metsi mo ditseleng. Balemirui ba ka agela fela dipolase tsa bone gore metsi ao a morwalela o sa ba senya dipolase tsa bone, mme ba khabare dijalo tsa bone.

O tshwanetse go ya go reka dilo tse di maleba tsa go lema avocado, mme o batle ko e leng gore mo mmu wa teng o lebagane le letsatsi gore avocado ya gago e kgone go utlwalelwa ke letsatsi. Mme ga o fetsa o tsenye sejalo sa gago mo o bo o kaela, o bo o nosetsa, 'tsatsi le letsatsi o nne o nosetsa leungo la gago. Ga o fetsa, o ka nna wa dula dingwaga di le pedi kgotsa di le tharo go ka kotula leungo la gago.

Pele-pele naga ya rona e ne e sa tsewe sentle mme batho ba bantsho ba ne ba sotlhakakiwa ke maburu, morago ga gore Rre Mandela a lwanele naga ya rona. Naga ya rona e ne ya tokafala thata, mme batho ba bona ditiro go iphedisa. Mme nna ke ka thusa ya batho gore ba tshele botshelo jo bo botoka ka go ipulela dikgwebo gore ba nne le letseno ka go lema gore ba kgone go ja.

Lephata la temothuo le lebane le mathata a le mantsi mme dikgwetlho tsa teng ke tlhakanelo ya dithoto, histori ya kgethololo, le tlhaelo ya di dirisiwa. Thekenoloji e ka thusa thata jaaka e na le maatla, mme e ka fetola le seemo ka go neela balemirui di-App-e tse di bontshang tshedimoso ya maemo a bosa le e-commerce platform.

Balemirui ba lebane le dikgwetlho tse dintsi thata fela, mme jaaka tlhokafatso ya go phuthela le phaphusi ya setsidifatsi le thokafatso ya botswerere. Mme ba ka fenya seno ka go ithuta go dirisa sejo sešwa go dira ka botswerere jwa foot harvesting handling.

Go beola go thusa diphologolo gore di nne le boiketlo go thusa go bona sešwa sa kgwebo, mme dikgato tse di botlhokwa tse di tlhokegang gore go rojwe ke tlhopo e e siameng ya nako.

Tsela e matlalo a diphologolo a ntshiwang ke yone e ama boleng jwa matlalo ka go bolaiwa ga diphologolo, fa diphologolo di sa bolailwe ka tsela e e siameng matlalo a senyega ka go ntsha ga matlalo. Mme fa diphologolo di ntshiwa matlalo di sa ntshiwe matlalo sentle go tla nna le mo matlalong.